Kaloku, mntomdala, uyalibona elaa qhosha ucofa kulo xana uzawuthatha ifoto? Ilula ke uhambisa nje umnwe ucofe kweli elilandelayo. Lona ke libonisa intobana uzawuthatha ke ngoku ividiyo. Ividiyo ke yona idlala imizuzwana kanti ifoto le uyithatha nje. Uyayazi ifoto ithathwa njani soyiqhelile le yothatha ifoto, ividiyo ke yona.

Wowu, kaloku kunalaaTtwitter bambiza ngoBlack Twitter. Yhu bayahlukunyezwa abantu phayana. I-cyber bullying iyinto nyhani apha efanuba ithathelwe amanyathelo, kuba kaloku uthi umntu ezibhalela nje hayi bamthathe mntaka bawo. Ngale mini ke ndiyazibhalela nje ubana, yhu imnandi into yobana siyasebenza kwaba belungu, kuba kaloku siyarhola.

Wowu, bantwana bam thina ngexesha lethu zazingekho ezi zinto zeintanethi. Ndiyayibona le nto iyanilibazisa kodwa ndiyayithanda kuba kaloku iyanincedisa apho ezifundweni. Xana nisiya esikolweni, mna ndingayicebisa intobana xa nifika phayana esikolweni nikelani kaloku iimfonomfono ezi zibekwe bucala nisebenzise ke ezasesikolweni xana zikhona. Xa nibuya futhi.

Basebenzi, sisebenzisane kakuhle kule minyaka igqithileyo niyibonile nani loo nto kuba kaloku ibonakala phi, xa nifumana ezaa bhonasi ngokuphela konyaka. Kulo unyaka andiqondi uba ziza kwenzeka zonke ezo zinto. Anizukwazi uba nivuyise abantu basezindaweni enisuka kuzo kuba kaloku ixesha lenu anilichithi ngoku emsebenzini, nilichitha kule .

Mhlobo wam, le nto ixhomekeka ekubeni wena usebenzisa eyiphi ifowuni okanye usebenzisa i-laptop, unayo ithivi ozawukwazi uba uyikhonekthe nokuba unayo na i-intanethi ngoba zonke ezi zinto zisebenzisa i-intanethi. Lula ke loo nto mhlobo wam ungamsebenzisa noYouTube ungene phayana uzibukele iimuvi mahala. Awunabhatala nto ngowubuka.

Wowu, imnandi indlela le esixhumana ngayo nosapho lwam kuba kaloku uyakwazi uba ubhale umyalezo, uwubhale kwaphaa kwakusasa umntu uzawufumana ngexesha lakhe lesidlo sasemini avule, afunde, aphendule. Ilula nje yonke into yenzeka ngendlela elula kweli khasi lonxibelelwano silisebenzisayo linguWhatsApp. Ifike ke ngoku ingxaki ibe phi na sinceda.

Kaloku uFacebook ukwazi uba ubhale umhlawumbi ufuna ukubalisela abantu ngento ethile okanye ufuna ukubabuza uzawubhala ke. Uzawukwazi nobana ufake iifoto zakho okanye istori sakho ofuna ubabalisela sona. UFacebook uyakwazi nobana ibizwa nge-inbox abantu ubabhalele umbhalele ngqo iye kuye laa message kunale yoba uzawubabhalela bebonke bafunde into .

Owu kaloku umculo wam opha kulaa playlist yam ndinoCiza hayi kaloku Isaka. Then into elandelayo ke ngoku ndibe noZola Seven. Hayi, ke uZola Seven yimpube.

Kowu, kaloku kuphume iingxelo zeemviwo zethu zebanga leshumi. Unyaka ke ngoku apha ibingunyaka we-twenty twenty-two. Yho ibuhlungu into eyehlela umzala wam kuba kaloku umzala wam wazixhoma. Umzala akazange aphume kwiimvavanyo ezi zethu zebanga leshumi.

Kowu, iyingxaki ke le into kuba kaloku kwakubhetele sisena laa Blackberry sasizithengela nje laa BIS yethu, usebenzise iBlackberry yakho. Yayingabizi kakhulu, kodwa ke ngelaa xesha kaloku yayibiza kuba kaloku sasisekula mabanga aphantsi, sisebenzisela ke izinto zoba sisenza ii-homework zethu. Ibuhlungu intobana uthenga idatha iphele .

Kaloku xana ungumyili womxholo kubalulekile ukubana usondele usebenzise kakhulu ezi zinto abantu abaphila phakathi kwazo. Enye into ke abantu bahleli bekula manxeba kuxhumana kwezi i-intanethi. Abanalo nexesha loba bazijonge ezinye izinto ngelinye ilihlo. So, wena funeka ube ngulaa mntu ohamba enze .